Ho bapala dipapadi ho ntlafatsa mmele ebile ho etsa motho a dule a kwenne. Ha o ikwetlisa, o nwa metsi a mangata, o ja le dijo tse leng horeng di ntlafetse and-e le mmele wa hao, o dula o shahlile, e tlameha motho a dule a nka karolo dipapading hore mmele wa hae o dule, o le o dule o matlafetse.

Ha nka thola monyetla wa hore ke fumane tjhelete ka ho bapala di game tsa e-Sports, nka se nka boloka tjhelete eno ebile nka leka hore ke be na le ntlo, ke reke ntlo, ke reke ntho tsa bohlokwa tse isang bophelo pele, e nngwe ke bolokele bokamoso ka hosane e ngwe ke e kenye moo ke tla e tsetelang teng hore e ntswalle.

Video tseo kileng ka di bona di kile tsa nthusa hore le nna ke kgone hore ke ikwetlise. Mmele wa ka o atlafale ne ke shebella di-video tsa di-influencer tsa ho gym-a e leng ho ikwetlisa mme hana tjenana, ke kgona hore ke je dijo tse leng horeng ke tsa ho ikwetlisa, ke kgona ho ikwetlisa hoseng le mantsiboya and-e ke bona ditlamorao tsa ho ikwetlisa tse ntle mmeleng wa ka.

Ee, lokweisheneng la rona mona na ne re hloka ntho ekareng bodulo boo, re ho ka ba na le ntho e tshwanang le gym kapo place ya boikwetliso le o nang le sebaka se kang ra batho ba ka bapala bolo teng. Ho ka bapalwa di-sports tse fapaneng teng ya bohlokwa ya bohlokwa ya e hlokehang, e ba mo nka kgonang ho ikwetlisa teng.

Ke rata papadi ya maoto, e leng bolo ya maoto, e thusa ka monahano. O kgona hore o nahane o be na le plan ya hore mokwetlisi o lebeletseng ho lona le lona e tlamehile, le itukise kelellong hore e tlamehile le hlole batho bao le bapalang le bona.

Ntho ya hore batho ba dula ba bapala di game tsa di phone e kaba kotsi ka hobane ha ba sa thola nako ya ho ikwetlisa meleng le ya ho buisana batho sefahleho le sefahleho se ba shebile di-phone feela e le hore boikwetliso ba mmele ba hlokeha.

Dipapadi di bohlokwa hobane batho ba bang ba ka se win-ang le neo ya ntho tsa sekolo feela. O ka fumana hore motho a ka kgona hore a be na le bokamoso kapa a e atlehe kapa a be na le tjhelete ho dipapadi a tswelle. Ka ho ya ka career ya dipapadi a ka ba motho a bapalang bolo, tennis kapa motho ya mathang kapa motho ya sesang dipapadi di ka ntshetsa bophelo ba batho pele haebe e le neo ya motho.

Naha ya rona ya Afrika Borwa e ile ya itlhaba ka makgabane papading ya rugby ebile ke bona bo mampodi ba lefatshe ba rugby mme hana tjena na sehlopha seo ke se bonang e le sera ho rona rugby ke sehlopha sa Newzealand empa le sona se re kgona hore re ka se hlola.

Ke ile ka ikutlwa ke thabile haholo ha sehlopha sa rona sa mona lapeng se hlola sehlopha sa Uruguay World Cup-ong mme hana tjena na, sehlopha sa rona se se ntlafetse haholo ebile se tla kgona ho qualify-ela World Cup e tlang ya twenty twenty six se na le di dipapadi tse mmalwa tse leng hore ha se so hlolwe ho tsona.

Sehlopha sa rona sa Afrika Borwa sa rugby ke sehlopha se hlwahlwa haholo ebile ke bona bo mampudi ba rugby ya lefatshe ka bophara, ebile ke sona sehlopha se tshabuwang lefatshe ka bophara sa rugby. Ho ya pele, ke bona ntse e le sehlopha se leng hore se dula se ntlafetse. Ba dula ba ikwetlisa ka bojohle, ba bona ke sehlopha se leng horeng Ikutlwa ke le motlotlo ka sona.

Ke bona e le hore banana ba bapalang dikarete di ka se ba tswele molemo ka hobane dikarete ke papadi e seng molaong. Ha e ne e kaba molaong, he's tsebahala hore e ka kgona hore e ba ntshetsa pele jwang. And ha ho be le dintwa, e ne le hona moo e tla kgonang hore e ba thuse ka ho ya pele bophelong.

Batjha ba bangata ba kenang dikolo tsa lekweisheneng ke bona ba amehang kore ba se ka kenela dipapadi ka hobane dikolo tsa lekweisheneng ha di na ditsha tse ntle tsa dipapadi ebile ha hona batho ba tshehetsang dipapadi, empa batjha ba kenang dikolong tse toropong tse nang le dibaka tse ntjhafetseng tsa dipapadi ba kgona ho nka karolo ha bobebe dipapading.